Kubalulekile ukuthi uye emtholampilo ukuze abodokotela nemhlengikazi bezoshekha ukuthi isilonda sakho singaba namuphi omunye umthelela egazini lakho. Ngoba angeke wazi ukuthi isilonda sakho sishone phakathi kangakanani enyameni uma ungayi emtholampilo, wona amakhambi esintu ayasiza kodwa-ke esikhathini samanje sekubalulekile-ke nanokuthi uye emtholampilo.

Ukuthatha imithi yakho ngesikhathi osuke uyalelwe ngaso umhlengikazi emtholampilo kubaluleke kakhulu, ngoba kuyasinciphisa nendlela esifo esandla ngayo egazini. Kubalulekile nje ukuthi ube nesikhathi ozothi nje ozobe usazi nawe ukuthi lesi esokuthi ngithathe imithi yami.

Izingozi zokubamba umcimbi omkhulu ngesikhathi sesifo se-COVID-19 ukuthi abantu mabebaningi behlangene, kulula ukuthi isifo sande ngoba basuke besondelene, ngeke futhi ukhone ukuba lawula abantu uma bengaphezu kuka-two hundred ukuthi beyiphathe kanjani emcimbini.

Indima edlalwa iy'nkolelo zesiko nenkolo ukuthi-ke abantu babekhona ukuthi bedisiplineke, belawuleke uma kuneyinkolelo eyithile, ngoba ukuba azikho iy'nkolelo ngabe wenze noma yini ngoba vele azi ukuthi hhayi vele, angeke kwenzeke lutho. Kanti iy'nkolelo ziyisiza kakhulu futhi abantu bakudala bebekholelwa kuzo iyinkolelo babephila isikhathi eside, akufani nathi manje. Asisaphili nje isikhathi eside njengabantu bakudala.

Amasu abangawasebenzisa, amasu abangawasebenzisa ngicabanga ukuthi kube nesikalo sokuthi uma umlilo ukangaka awusondeli eduze kwawo.

Into abangayenza ukuthi bakhiphe ama-mobile clinic abe maningi endaweni eyodwa, mhlampe kube nama-mobile clinic abe mathathu iviki neviki, ukuze abantu abakhubazekile kube lula ukuthi bafike, bafinyelele ekutholeni usizo lwezempilo.

UMbali kumele ehlale ekhaya angayi emcimbini ngoba ukuthi uzizwa ephilile akusho ukuthi i-COVID ayikho, usengakhona ukuthi athelele abanye abantu mawukuthi oya emcimbini so kumele ahlale angayi emcimbi kuze aphinde ahlolwe ukuthi i-COVID ayisekho emzimbeni wakhe, usengakhona-ke ukuthi aphume ahlanganyele nabanye abantu.

Isifundo esingaba khona lapho ukuthi ube neyindlela ezimbili ingcino eyisebenza ngazo, zingasebenzi ngogesi kuphela, kube khona eyingco ukuthi yisebenze ngaphandle kukagesi noma eyisebenza nge-generator.

Ingane encane ukuze iphephe ukuthi ibe nesihlalo sayo esizoboshelwa esihlalweni semoto, kube futhi ngaphandle kwewindi kubhalwe ukuthi kuleli sayidi kukhona ingane encane. Ingane kumele ihlezi inebhande layo elincane ingahlali futhi phambili, ingane ihlala ngemumva.

Indlela yokwenzi ibhusti engasebenza ukuthi umuntu akangeni emasangweni asemsebenzini engayifakile ibhusti.

Abantu abadala abasakhoni ukuhamba isikhathi eside noma abakhoni ukuvakasha kwesinye isikhathi abanye tholukuthi abasakwazi ukuhamba. Ngalokho-ke kungaba lula uma bekhona ukufona, benze namavidiyo, ingcingo zamavidiyo ukuze babone labo abawumndeni yabo nalabo ababathandayo. Ngayenz'impilo yabo ibelula kakhulu kunokuthi basuke lapha abasuke bekhona beyovakashela lowo mndeni lo wabo.

Iyinsiza eyikhona ukuthi abadingi iyinduku zokuthi behambe ngazo zokusheka indawo abahamba ukuthi ihleleke kanjani, banikezwe zona, abanye abadinga ukuthi babe neyibuko ukuze bebone kahle bengaxhaswa ngazo iyibuko lezo ukuthi bebone.

Iyindawo eyisondelene ziyingozi kakhulu makunomlilo ngoba uke uthole ukuthi akushi wona kusha endlini eyodwa kodwa umlilo usugcina ukusabalala ezindlini eyiningi ngoba kwakhe kwasondelana. Akulula-ke ngoba phela umlilo uzosuka kwenye indlu, uye kwenye indlu, usuke kwenye indlu, uye kwenye indlu ngoba izindlu yisuke y'sondelene, kuyingozi-ke futhi ngoba umlilo wanda kakhulu ugcine ungasakhoni ukucisheka kahle ngokushesha.

Ukuthi andiswe ama-EMS abemaningi, kube ukuthi uma iphuma esuke i-ambulensi nale esuke ezotakula abantu abasuke besey'ngozini abe kanye kanti endaweni eyodwa, angafiki ngokuhlukana. Nokuthi andiswe nje, idolobha nedolobha mhlawumpe libe nama-hundreds awo cause adingakala kakhulu ey'khathini ezisuke zibhizi ey'khathini zephasika kanje njengoba ephasikeni.

Ukuthi imfundo ezikoleni kuvumeleke lonke uhlobo lwabafundi, kube nalonke uhlobo lwesizwe olungabakhona kubafundi abangakhoni ukuzwa, abangezwa kube mahhala futhi kulabo bafundi abaphila nokukhubazeka, ikakhulukazi. Ngoba imvamisa iy'kole zalaba abakhubazekile zijwayele ukuthi kube iyikole ezikhokhayo imali yokufunda, kanti-ke mhlampe kukhona abanye abafundi abakhubazekile abafisayo ukufunda koda ngenxa yokuthi kuyakhokhwa abakhoni ukuthi baye esikoleni. So, ukuthi nje kwandiswe iy'kole zabantu abakhubazekile ezizoba mahhala ukufunda kuzo, njengalezi ezinye zabantu abanomali.

Ukukulapheka kwabalimele ukuthi as soon as uthola ikholi ngokuphuthuma mawuqeda ukuthola ikholi yokuthi sekukhona lapho iyimoto eyishayisene uphuthume ngaleso sikhathi, kungapheli ngemzuzu eyishumi ungafikanga lapho. Utakule abadinga ukutakula, bethole usizo abadinga , abadinga ukuphuthunyiswa esibhedlela ngokushesha bephuthunyiswe ngokushesha.

Njengoba kunesifo se-COVID-19, ngeke ube nesiqiniseko sokuthi umkhuhlane nje ojwayelekile noma i-COVID-19, so uma unomkhuhlane kubalulekile ukuthi uvele uye straight emtholampilo, ungabe usachitha sikhathi. Emtholampilo usebenzise izivikelo zakho okuyisimfonyo, uhlambe nezandla kuze ungatheleli abanye makwenzeka ukuthi i-COVID-19 ungakayi emtholampilo, koda nje mawuqeda uzizwa kanjalo kumele uphuthume emtholampilo ngokushesha.

Njengaba kuwusiko futhi kuyikolelo ukuthi imndeni uzihlanze ngabo uyihlanza ngembuzi kubalulekile kakhulu futhi into mawukholelwa kuyo akulula mawungasayenzi into okholelwa izinto zijwayele ukonakala ngoba phela vele ukuthi umndeni uyihlanze emva kwesifo ukushona kothandiweyo. Into nje ithatha njengokuthi iyisiko so isiko-ke alikwazi ukushintsha.